Ndimamela unomathotholo ukuze ndifumane ulwazi malunga noqikelelo lwemozulu, kuba unomathotholo ufikelela kuzo zonke iindawo, nakwiindawo apho ubuxhakaxhaka okanye umabonakude ungasebenziyo khona. Unomathotholo uhamba naye naphi na, nto leyo ikuvumelayo ukuba umamele uqikelelo lwemozulu, akafune mifanekiso ibhanya-bhanya nto leyo yenza ufikeleleke kubantu abaphila nenkubazeko yongaboni. Ukumamela unomathotholo kunceda ucwangcise ngendlela eyiyo usuku lwakho. Uqikelelo lwemozulu lukanomathotholo lukunika izilumkiso ezinobungozi, ezinjengemvula ena ngamandla, izitshingitshane kunye neendudumo, nto leyo ikunika ithuba lokuzilungiselela kwaye ukhuseleke.

Ndicinga ngumbono omhle kuba iWi-Fi incedisa ekunyuseni ukuzithemba kubafundi njengoba bexhumana noontanga babo kumaqonga onxibelelwano besabelana ngolwazi kwakunye nezimvo. Imvumela umfundi asebenze ngamaqela kumisebenzi yesikolo. Ifundisa abafundi ukuba babe nesakhono sobuxhakaxhaka, ibalungiselela ukuba babe ngoongqondongqondo bobuxhakaxhaka bangomso, kwaye bahlale benomdla kubuxhakaxhaka nto leyo iyawusenza sibe , sibe sisizwe esinobuchule kubuxhakaxhaka.

Inceda ekubeni abafundi bangaphazamiseki ezifundweni, kwaye abamancinci amathuba okuphazamiseka ngamakhasi onxibelelwano anjengooWhatsapp, Facebook kunye nee-email. Ikhuthaza ukusentyenziswa kwezixhobo zobuxhakaxhaka, rhoqo kwaye babanethuba elaneleyo ukwandisa ulwazi abanalo kwaye nokuphucula izakhono zabo.

Ndishiyeka ndothukile kwaye ndingakholelwa ukuba idatha inyamalele. Ndiqala ukukhathazeka ngelahleko yemali nempoxo. Njengokuba ithuba lihamba izika ukuba ndilahlekelwe, ndiye ndizive ndinomsindo ngakumthengisi onikezela ngenkonzo yokuthenga idatha.

Ukulibala kwam iphasiwedi yam yeWi-Fi router, ndiye ndaziva ndiphoxeke kakhulu. Into endiye ndaqala ukuyenza ndiye ndapeculula imfonomfono yam yakudala ebendike ndangena ngaphambili ngayo kwiWi-Fi, ndayokuphenya ndijongisisa ukuba ayiyigcinanga na iphasiwedi. Kwaye ndingaphinda ndiqhagamshelane necandelo lokunceda abanezikhalazo nezincomo ukuze bandincede ngale ngxaki yokulahlekelwa yiphasiwedi.

Xa kuthethwa ngeenkonzo zotrimisho ezifana neNetflix okanye iShowmax, ndiye ndithande ukubukela iinkqubo eziqulathe ubomi beemvumi nakunye nabanye abadumileyo. Ezi nkqubo kulapho ezi zithwalandwe zabelana khona ngamava nendlela abakhule ngayo nathi thina babukeli, iinzima neenzwinini abathubeleze phantsi kwazo ukuze kubekho abampondo zihlanjiwe babadlali bombomiso bhanyabhanya. Indlela abaphila ngayo isigcina thina babukeli sinomdla kwaye sinochulumanco lokwazi gabalala ngempilo yabo kwaye nemvelaphi yabo nendlela abenza ngayo izinto.

I-AI iphucula iinkqubo ezinjenge-five G ngeendlela ezahlukeneyo ngokuthi iguqule ulwazi neenkcukacha. I-AI ihlalutya iinkcukacha zonxibelelwano ngqo, ijonga amaginxi-ginxi ngophanyazo izinto zibuyele esiqhelweni kwaye iyalonyusa izinga lokusebenza kwe-five G. Iyawubona umonakalo ungekehli nto leyo ikhokelela ekulungisweni ngophanyazo kwengxaki. Iyazikhusela iinkcukacha zakho kula makhasi ngokuthi ibabone kuqala oonqevu abazungula ichele. Ziyakwazi ukunika uncedo kwabo bavamise ukuthenga onlayini, kwaye iyazivisisa iimfuno zomthengi. Kwaye i-AI inalo ifuthe elingatshintsha indlela esinxibelelana ngayo nokuhanjiswa kweenkcukacha.